Leswi a ndzi ta va nyika swona i ku va leswaku va nga baleki, a va na vutihlamuleri eka leswi va swi endleke hikuva a swi pfuni nchumu ku va munhu a baleka. Hikuva hi rin'wana ra masiku loko swilo swa yena swi nga ri ku n'wi fambeleni, u ta tsundzuka ku u siya swin'wanyana le ndzhaku. Naswona a swi a swi tsakisi ku va munhu a baleka e vutihlamuleri bya yena.

Ina a ndzi ta lava ku ri dyondza hikuva xitsonga xa tsakisa swinene, naswona xi endla leswaku u kota ku dyondza swilo swo tala swo endla hi hi ndhavuko wa matsonga. Naswona xa nandziha swinene na loko u xi vulavula.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka hikuva ndzi tlangela siku na ku tsundzuka siku leri ndzi ka ta hi rona emisaveni, naswona ndzi i nkarhi wa ku va ndzi khensa vatswari wa mina ku va ndzi yi tisile eka misava leyiwani.

Vona munghana wa mina Chamaine ndzi kombela u ndzi rivalela ku va ndzi rivale siku ra wena ra ku velekiwa, naswona a ndzi lo rivala hi ku va ndzi endlile hi mavomu. Ku ve na swirhalanganyi leswi ni nga hlangana na swona laha ndleleni, leswi nga endla ku ri ni va ni tshama ni kota ku lulamisa swona laha swi nga endla leswaku ndzi rivala siku ra wena ra ku velekiwa. Ndzi kombela u ndzi rivalela swinene munghana wa mina. Naswona ndza ku tshembisa leswaku ndzi ta kota ku ku rihisela ehenhleni ka siku leri hikwalaho ka ku va ni nga vulangi ku ri ku va ndzi ku navelela.

Vana lava nga ri ki na vatswari va hlangana na swiphiqo swo tala swinene. Nkarhi wun'wani loko dyambu rixa a va swi tivi swa ku va fanele va dya yini, hambi ku ri ku mbala kunene a va swi tivi nkarhi wun'wanyana. Naswona va va langutana na xiyimo lexo tika swinene ku va a va langutana na vamakwenu wa vona, va endla leswaku vutomi byi va tikela hikuva mani na mani loko a lava ku ta ha nghena hlasela u ta ha hlasela vona because a ku na munhunkulu ka vona naswona a swi tshamisekanga.

Lexi lawulaka leswaku munhu u hakela mali muni loko a lovola hi leswo va muti va n'wi koxa mali leyi va n'wi koxaka yona. Swilo swa hambana van'wanyana va nga ha ku koxa mali ya le hansi van'wana va nga ha ku koxa mali ya le henhla. Hi swona leswi lawulaka. Vatswari hi vona va kotaka ku lawula ehenhleni ka ku koxa mali ya malovolo.

Swiphemu leswi nonohwaka loko hi kurisa vana, i loko va hlwela ku vulavula. Naswona va hlwela ku mila ematino. Hi twa ku ri swona swi hlwelaka. Kasi n'wana hi hala tlhelo, ndzi vona a nga hluphi ku n'wi kurisa.

Mina ndzi vona ingi munhu un'wana na un'wanyana a nga va xikombiso xa kahle eka munhu un'wanyana. Loko ku ri u endla swilo swa ku famba hi ndlela ndzi vona swi ri kahle ku ri hi nga ku endla xikombiso eka munhu un'wanyana, a swi bohi munhu loyi a nga duma ntsena.

Mina ndzi nga lava ntirho wa ku endla leswaku ndzi tiyisisa leswaku swilo hinkwaswo swi famba kahle, vayeni va khomiwa kahle, vayeni va dyile, ndzi languta na mhaka ya le mabodweni ku ri swakudya swi kona ene swi ta pima vanhu hinkwavo na.

Xihlawuhlawu lexi nga kona i ku va hi nga rhandzani nkarhi wun'wanyana, i ku va hi nga rhandzani ku ya hi tinxaka letin'wanyani. U kuma leswaku van'wanyana va va vange vanhu va vatsonga naswona loko vatsonga va vulavula na vona kumbe ku dyondza tirimi letin'wanyana vona a va swi lava ku dyondza xitsonga.

I ku va loko vavanuna va tshamile ku va vona lava swekaka anhloko ya homu. Ku nga sweswi vavasati hikuva i ndhavuko wa xinuna wa endyangwini wa ndhavuko wa vatsonga, ku fanele ku endla vavanuna.

Mina ndzi vona swi pfuna ngopfu loko swi ta hala ka mhaka ya ririmi ku vulavula. Kasi loko vanhu va huma eka mindhavuko ya yo hambana, swi kota ku pfuna loko swi fika eka tikhasimende ku ri va kota ku twanana loko va vulavula.

Mina ndzi vona swi ri kahle ku tiyisisa mhaka ya wena na Xikwembu. U khuvula tanihi mukreste loyi a tivaka timhaka ta yena loko swi ta eka ripfumeri.

Ina mina ndzi vona swi ri kahle ku ri mundzuku hi ta kota ku ti yimela loko swi ta eka ntlangu wa xintu. Hi ta swi kota ku sweka swakudya swa ndhavuko hi nga yimeli vatswari.

Mina ndzi vona swi ri kahle loko hi endla nkhuvo wa ku tlangela ku velekiwa ka vana va hina, hi va tsakisa na vona va tsaka. Swi kahle swinene ene naswona swi sasekile.

Mina ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ubuntu swi endla ku ri hi va evaxaka, hi rhandzana hi va vanhu van'we, hi khomana kahle hi rhandzana vanhu lava hi nga va tiveki.

Ku kulela eka muti lowukulu mina ndzi vona swi ri kahle swi ku dyondzisa rirhandzu u rhandza vamakwenu wa wena, ku ri u ta kota na ku rhandza na vanhu va le handle.

Mina ndza swi tsakela ku tshama na vanhu van'wanyana hikuva swi endla ku ri ndzi dyondza hi mindhavuko ya vona naswona, ndzi kula karhi ndzi tiva mindhavuko ya vanhu van'wanyana.

A ndzi ta n'wi tsundzuxa ku ri, ndzi n'wi tsundzuxa hi vunghozi ya ku ya entshaveni. Ndzi n'wi kombisa ku ri loko a ya xibedhlele u hatla a hola naswona a swi hlweli, kasi loko u ya entshaveni u ta ba xirhami n'hweti hinkwayo.

Mina ndzi vona n'wana wa xinuna a kula hambi a nga ri na tata wa yena. Ku va u kula u nga ri na tatana wa wena a swi vuli ku ri u nge vi n'wanunantiyela. Sweswo a ndzi a ndzi pfumeli eka swona.

Mina ndzi vona onge a swi nga pfuki swi ve swilo swin'we hikuva va gandzela eswikwembu swa ku hambana. Kasi vakreste va believe-a eka Yeso Kreste. Va ndhavuko va believe-a eka swikwembu swo hava.

Ti pimanisiwa hikuva loko eka tindlela ta mholovo ta ndhavuko hi ya hi ya hlangana evuhosini laha ti va ku ti ahluriwa kona ku fana na loko eka maxinguva lawa hi ya hi ya hlangana ekhoto laha ti ahluriwaka kona ndzi vona swi ri swi fana nyana eka ku va ku ku lulamisiwa timholovo leti.

Ndzi rhandza tihove hikuva hi swin'wana swa swakudya swa ndhavuko leswi swi ndzi nandzikela hikuva ndzi rhandza na maendlelo ya tona a ya fani na maendlelo ya ya swa ta manguva lawa ka manguva lawa vo endla switampa ntsena kambe leswiya swa khale swa ndhavuko hi leswi hi swi vitanaka tihove i ku va va kandzela na timanga va hoxa na tindluwa kutani swi swekiwa na hi ma a swi swekiwa na hi mavele lama hi nga lo ti kandzela hi hina vinyi.

Ndzi nga aka swikolo, ndzi aka tilayiburari laha loko vana va lava ku hlaya va nga yaka kona naswona ndzi nga lunghisa na mapatu ndzi aka na ti-apolo light ku ri loko mani na mani a tshuka a karhi a famba a ri karhi ri perile va kota ku famba va hlayisekile na ku va va nga chavi hikwalaho ka malayithi.

ndzi vona swi nga fanelanga leswi ndzi nga lava ku swi endla i ku va na mina ndzi tikuma ndzi ri na yona mpahla ya ndhavuko ya mina leyi ndzi nga ta kota ku va ndzi tidyondzisa hi yona hikuva ku va u mbala mpahla munhu un'wanyana ndzi vona swi nga tshamisekanga.

I ku va hi seketelana tanihi vanhu va muganga naswona leswaku loko munhu a hlangana na swiphiqo swo karhi na ku lava ku ta twisisa ndhavuko va fanele ku va va ti tshuneta kusuhana na hina ku ri hi kota ku va pfuna.

Ndzi nga n'wi thya vito ra Ntsako hikuva ku va yena a tile evuton'wini bya hina u tise ntsako endzeni ka ndyangu naswona ndzi vona ku ri vito leri ri va ka ri olovile leswaku n'wana a kota ku va a ri .

Ndzi nga n'wi dyondzisa ku sweka miroho ya tin'hwembe hikuva ndzi vona ku ri ndlela yin'wana ya ku va yi olovile swa ku a kota ku va a hatla a dyondza naswona leswi swi ta endla leswaku ni ka siku ra mundzuku a kota ku dyondzisa e vana va yena.

Ina ndza tinyungubyisa hi ririmi ra mina Xitsonga ririmi ra manana leri va kotaka ku va ndzi tsaka hi rona na loko ndzi karhi ndzi vulavula a ndzi ti pfinyingi naswona ni vulavula kun'wana na kun'wanyana ha rona leswi swi endla ku na vanhu van'wana va tsakela ku va va ri tiva hi leswi ndzi hi xiswona.

A eka minkarhi ya sweswi ndzi vona swi nga ha ri swa nkoka hikuva leswi swi nga hi ndlela leyi swi nga hi xiswona ndzi vona ingaku loko vana va za va ya le loko va vuya va vuya va cincile va nga ha yingiseli vatswari va sungula na ku dzaha swidzidziharisi van'wana va sungula na swa vugevenga hi yo mhaka ni twa swi nga ha ri na nkoka naswona ndzi vona ingaku ndlela ya kahle i ndlela ya xilungu leyi tirhisiwaka.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku xana loko ku ri vanhu lava va a va khomane kahle kutani ku fika ku nghenela swin'wana exikarhi ka vona se va sungula ku ku holova va nga ha rhandzani xana ndzi nga yi ahlula njhani naswona ku va ni tisa ku cinca ni nga endla njhani ehenhleni ka vutomi bya vona.

Ku ya hi mina ndzi nga vula ku swi nga va swi sungula ehenhleni ka bibele laha bibele yi nga tikuma yi fikile eAfrika laha vanhu va nga sungula ku va va hlaya hi ta vukreste.

Swa ha ri na nkoka ina swa ha ri na nkoka hikuva hi swin'wana swa swona swi endlaka leswaku vanhu va kota ku aka vuxaka naswona loko munhu a ya ku lovoleni eka ndyangu wo karhi hi laha va kotaka ku aka vuxaka hi ndlela yaleyo.

Mindhavuko yo hambana ya leswaku van'wanyani va ha tirhisa mphahlo leswi swi va ku swi endla leswaku va tibyela ku va ha vulavula na vanhu kumbe ma kokwana wa vona lava va nga lova khale hi ku endla mimphahlo.

Ndzi tsundzuka siku ra masungulo loko ndzi fanele ndzi sweka tihove a ndzi nga swi koti at all, a ndzi nga se tshama ndzi sweka a ndzo vona lavakulu va va ti endla, ndzi tsakekile mavele ya mina kutani loko mavele ma mina ma ma ma karhi ma vupfa ndzi va ndzi karhi ndzi chela hinkwaswo switirhisiwa leswi a ndzi fanekele ndzi chela ehenhleni ka tihuku ta mina laha ni nga hetelela loko ni heta ku sweka tihove ta mina a ti nandzika swinene.

Ndzi vona ku ri eka nkarhi wun'wanyana ku cinca ka laveka naswona loko vavasati va rhangela ndzi vona swilo swo tala swi famba hi ndlela nyana ya kahle ku tlula loko ku rhangela va xinuna, naswona ndzi vona ingaku vavasati va velekeriwe ku va va rhangela eka nkarhi wun'wanyana hikuva loko ku rhangela vona swilo swo tala swo tshamiseka va lwela timfanelo to tala ta vanhu.

Ina ndzi nga swi rhandza leswaku vana va mina va yi tiva hikuva na mina ndzi kula ni karhi ndzi ndzi landzelela receipt leyi no rhandza swakudya leswi endliwaka hi rhisipi ya yona, na mina vana va mina ndzi ta va dyondzisa leswaku va swi kota ku swi tiva.

Va rhandza eku ambala maambalelo ya xindzuti va rhandza ku mbala ti-colour ta ku fana na va black, mara loko va mbarile swi va fanela ni ku va sasekela hikuva swi va swi ri xa xindzhuti leswi swi yekaka enkosini.

I ku va hi nga kumi vukorhokeri hinkwabyo naswona nkarhi wun'wana u kumaka ku xota fenichara ya ku hi kota ku tshama nkarhi wun'wanyana hi kayivela na ti-textbook, swo hlaya i swiphiqo swin'wana leswi hi hlanganaka na swona.

Ina ndzi twa ingaku va ha dyondza naswona loko u ri na mutswari kumbe kokwana loyi a tivaka swilo swa ndhavuko wa swi kota ku va a ku dyondzisa leswaku na wena u kota ku swi tiva naswona swilo swa ku fana na swilo swa ndhavuko a dyondza eswikolweni.

I ku va ndzi langutisa mufambisi wa khwayere leswaku loko va lava tinsimu na mina ndzi nga ha va nyika tona leti yimbelelaka ekerekeni ya hina hikuva khwayere i ya mani na mani un'wana ni un'wanyana u fanele ku ta na vuxokoxoko ku va hi kurisa khwayere ya hina.

Mina ndzi lava rhandza dokodela Thomas Chauke hikuva vuyimbeleri bya vona byi na ku dyondzisa swin'wanyana exikarhi, wu na ku dyondzisa message wo karhi wa nkoka exikarhi ka wona.

Swakudya swa vayeni or swa nkhuvo swo hambana na leswi hi swi dyaka siku na siku hikuva eka swakudya leswi swa nkhuvo u kuma ku hi sweka tinyama to hambanahambana leti ti kokaka rinoko leti ti endlaka leswaku ndzi dye swakudya swa kona u kuma swi nandzika lero swi tlula leswi hi swi dyaka siku na siku hikuva a hi swakudya leswi nga toloveleka ku hi swi sweka siku na siku.

Mina ndzi rhandza minyuziki wa dokodela Thomas Chauke hikuva wu na dyondzo exikarhi ka wona a ko va vuyimbeleri njhe kambe wu na mongo wu na ku tsundzuxa swin'wanyana endzeni ka wona.

I ku va va endla leswaku muti wa basa va endla leswaku vana va na swakudya va swekeriwa na ku hlayisa vana.

Mina ndzi rhandzile tihove hikuva ta nandzika swinene naswona maswekelo ya tona ndzi vona nga ku ma olovile leswaku na mina ni nga ti swikela.

I ku va va hlayisa muti naswona na ku vona leswaku swilo swo karhi kumbe swakudya swi kona endzeni ka muti leswaku vana va hlayisekile vana va ambala.

Vadyondzi va le matikoxikaya va nga koti ku fikelela swilo hinkwaswo leswi va pfunaka hi tidyondzo ka vona ku fana na ti-Wi-Fi, nkarhi wun'wanyana matikoxikaya vana va matikoxikaya a va na yona layiburari i swin'wana swa swiphiqo leswi swikolo a swi fanekele swi swi langutisa.